Indima ekumele idlalwe abakhwenyane emshadweni yabo, ukusaphotha noma ukondla, kube uvikela imindeni yabo, kube uvikela abantwana, kanjalo bona nomama bamakhaya, ukuze phela kube nokuphepha ekhaya. Bengahlukumezi abanewabo, bengahlukumezi futhi ney'ngane zabo.

Amaculo ney'ngoma zendabuko ngokuhlukana kwazo, uma sithatha nje ezakwaZulu, nezakwaXhosa, zombili uyabona ukuthi suke kunokusina phakathi okwenza kufane. Ngomehluko-ke kuba yindlela okuvunulwa ngayo, yebo kube nomehluko lapho. Kokubili kuqhakambisa kona ukuzigqaja kanjalo ngamasiko asuke evunuliwe yilabo abanikazi balolo hlangothi. Okwenza-ke ukuthi-ke ukujabula kwabo konke kucishe kuye ngendlela efanayo uma bonke besina ingoma, beshaya izandla, beshaya izigubhu. Okwenza-ke ukuthi kucace ukuthi kungoma-Afrika.

Ngingamuqwayisa ngokuthi, njengoba efuna ukuba umholi wendabuko, kubalulekile ukuthi ahloniphe nokuthi ay'veze yena amava akhe, ukuze angaqhathaniswa kanjalo nabesilisa. Kumele angafuni ukuy'fanisa nabo abesilisa, kepha yena ay'veze yena ubunjalo bakhe njengoba ewuye njengomuntu wesifazane. Yize phela-ke becwaseka abesifazane ebuholini bendabuko, kepha yena uma ezoveza ubuhlakani bakhe, nokubaluleka kwakhe kungamenza abe ovelele.

Kuye-ke kuthiwe, uma umuntu engasekho, uyahlala esihlahleni somphafa, noma somlahlankosi, ngoba lesi sihlahla siyisihlahla esaziwayo ngokuthi isihlahla semimoya. Okwenza kube lula-ke ukuthi uma umemeza ongasekho asibone sifanele ukuthi ahlale kuso, ngoba yisona sihlahla lesi esiyi wuphawu longasekho.

Kuyeke kushintsha shintshe-ke ukwabiwa kokudla, kanjalo noma kuyimikhosi. Lokhu-ke kuya ngokuthi-ke hlobo luni lomcimbi lolo. Uma kuwumcimbi wamasiko, ukwabiwa-ke ekhaya inyama, mhlambe nani, kuyeke kuhambe ngezithebe. okuhlukaniswa kuzona-ke ukuthi lesi isithebe sabathile, lesi isithebe sabathile. Uma-ke sekuyimicimbi-ke engenayo imibandela, lapho-ke kuye kuphakwe ngokungabhekeleli ngokwey'thebe, kodwa kuye kuphakwe nje kuphakelwe wonke umuntu ukuthi umuntu uzodla, kungabhekwa ngokuthi.

Angisiye umuntu okuthenga kaningi ukudla kwangaphandle. Ngikuthenga ngaleso sikhashana uma kuwukuthi angikho ekhaya, okwenza ukuthi mhlawumbe ngibe wolambile ngisemgwaqeni. Okugcina sekuphoqa-ke ukuthi ngithenge loko kudla mhlawumbe kwangaphandle, kodwa ukudla okubalulekile kuba ukudla okuphekwe ekhaya, ngoba ukudla kwangaphandle akubi ukudla komsoco.

Ngokwazi kwami, endaweni ezikwantu kuvamise ukuthi kuhlanganwe ngamasiko avamise ukubungaza ukubeletha. Uma abantu bebungaza usiko, lapho khona kubizwa ngokuthi mhlawumbe umhlonyana, noma usiko lencekeza, lolo siko-ke, lawo masiko-ke abungaza ukukhuliswa noma ukuzalwa kwengane thizeni. Kungabe eyesilisa noma eyesifazane. Yilapho khona esuke isiy'phathe ngesimo esithile esamukelekile emphakathini.

Kunomakhelwane ngesimo sokuthi usuka eVenda, kuba nzima-ke ukuthi noma sihlangene siwumphakathi, yoba singamaZulu yena akwazi ukuthi abe kanye nathi ngoba ulimi lakhe kokwesinye isikhathi esiningi, ubuye angaluzwa ulimi lwesiZulu. Lokho-ke kwenza ukuthi noma sihlangene, uma ekanye nathi, angabi nakho ukuphawula. Ikona okubaluleke kakhulu ukuthi ukuphawula akabi nakho ngoba usuke engezwa kuthiwani. Njengolunga-ke lo mphakathi siye simuhumushele ukuze akwazi-ke ukuthi ezwe naye ukuthi kuthiwani.